Izinkampani zidlala indima enkulu ekusizeni ukwelashwa ukuhlinza ngisho ukusiza kwezempilo. Okuningi abakwenzayo kwezinkampani ukuthi banikele ngemali kuma-NGO futhi banikele ngemali futhi bafake ey'nkundleni zabo ezaku-inthanethi.

Umsebenzi usengakwazi ukufaka isicelo sakhe se-UIF e-Department of Labour, uma ngabe engalandela le ndlela lena, athathe i-ID yakhe, athathe nawo wonke amaphepha awanikezwa yinkampani yakhe lapha alahlekelwe khona umsebenzi, bese aye e-Department of Labour ahambise wona la maphepha. Bayosuke bamutshele lapho-ke ukuthi eyiphi enye into ekumele ukuthi itholakale.

Ziningi izimo ezingayenza ukuthi umuntu aboleke imali noma azithole sekabola imali ebhange. Okokuqala umuntu angayoboleka imali ebhange ukuyobhadala izikweletu zesikole zomntwana. Okwesibili, umuntu angayoboleka imali ebhanki ngenxa yokuya emtholampilo noma mhlampe kudokotela thizeni osebenza ngendlela umuntu andlula kuyona. Okwesithathu, ukuthi umuntu akwazi ukubhadala indlu. Okwesine, ukuthi umuntu abhadale iy'koloto zakhe zonke azibeke endaweni eyodwa. Okwesihlanu, ziningi izinto ezenza ukuthi abantu bayiboleke imali.

Indlela engingabuza ngayo ukuthi ngingazithola kanjani izinto ekumele ukuthi ngizifake ngaphansi komshwalense wami. Ukuthi kumele ngazi ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiwuthole yini umshwalense wami noma mhlampe uzokwazi ukuthi ungisize umshwalense wami uma ngabe isikhathi sesifikile.

Ugogo, ngingamchazela ngokuthi i-app iyashesha ukuthi ukwazi ukwenza izinto zakho, akudingeki ukuthi uze usuke endlini uhambe uye ebhange, e-ephini uyakwazi ukwenza yonke into okumele ukuthi uyenze. Uyakwazi ukuthumela umuntu imali, uyakwazi wena ukuzenzela ama-savings wakho, uyakwazi ukuthi uzivulele umshwalensi khona, uyakwazi ukuvulela abantwana umshwalensi, uyakwazi uku-apulayela i-loan khona lapho, uyakwazi ukuboleka imali khona lapho e-ephini. Ziningi izinto ongazenza nge-ephu, uyakwazi ukuthenga i-airtime-i, uyakwazi ukuthenga, uyakwazi ukubhadala ugesi ukhokhe i-DS, zonke lezo zinto lezo.

Isikhathi olinda ngaso ukuze ukwazi ukuthola umshwalense wakho noma mhlampe bakufake ngaphansi komshwalense iyabiza kakhulu ngoba iy'nyanga zokuqala noma mhlampe ezimbili noma ezintathu noma u-six months, kuyafana nokuthi ubhadalele into engekho.

Umbuzo engingawubuza ngokuthi malini intelaza ezokhuphuka ezokukhuphuka zonke lezi nto lezi engizenzayo? Futhi into engingayibuza ukuthi abantwana uma ubafaka noma mhlampe umndeni noma mhlampe umndeni ongaphandle komndeni ungakwazi yini ukuwufaka?

Ngingaluleka ukuthi bangayivuli i-joint account ngoba basafundana futhi basasebasha bancane. Into into engabaluleka kuyona ukuthi bangavula ama-separate account, ama-akhawaunti ahlukile bese-ke ama-savings account amabili bese-ke banama-goals kuwo lawo ma-accounts lawo. Bese-ke bese bese bayaseyiva-ke ngendlela abafuna ukubeka.

Ikhona inqubo ebizwa ngokuthi yi-two pot system lapho abasebenzi bangakwazi ukuthi bathathe imali yabo abayibekile iminyaka neminyaka ebebayibekele ukuthi uma ngabe umsebenzi uphela, bakwazi ukuyithola leyo mali leyo ukuthi bakwazi ukuphila ngayo. Manje-ke umuntu uya-online lapho lapho ukuthi bamufake khona, bese-ke bagcwalisa zonke izinto ekumele ukuthi bayigcwalise, bafake yonke imininingwane efunekayo. Bese-ke baya-withdraw-a bese-ke bayayithola imali yabo.

Cha, asikho ukuhlakanipha ukuboleka imali ukuze uhambe uyobhadala umshado wakho, ngcono uwuhlehlisele emuva ukuze kuze kufikele lapho imali ihlangane khona bese uyenza umshado wakho.

Okoqala engikubhekayo ukuthi ngibheka izinkokhelo eziphansi ngoba zibalulekile. Imali ayikho iyathanda ukuthi ibalekele ephaketheni. Yingakho-ke kumele ukuthi umuntu abheke noma mhlampe abheke izinkokhelo eziphansi. Indlela okwesi-two, indlela yokusebenziseka ngayo kalula uma ngabe ungena efonini kwi-app kumele ukwazi ukuthi isebenzise kalula. Ingakuxoki wazi ukuthi uma ngabe uthasha lana izokuvulela lokhu okufisayo. Okunye futhi ukuthi yenza impilo ibe lula, asikho isidingo sokuthi ngiye khona ngize ngiyogibela itekisi mhlampe ebhenki noma mhlampe ngiye kuloyo muntu loyo. Umuntu nje usengayenza nge-phone, nge-inthanethi umuntu aze ayithole imali yakhe .